Ke nnete ka dinako tse ding o itjwetsa hore o qobile hore o emare, empa ka mehla le matsatsi ha o tlo kena thobalanong le mohlankana wa hao. Etsa bonnete ba hore kgohlopo e le e sebedisang ha e kene moya hore e se ke ya tloha ya thubeha, mme wa iphumana o le mmeleng ka ntle le maikemisetso. Jwale hee ho hlokahala hore ka mehla le matsatsi le netefatse hore le kentse kgohlopo ya lona hantle.

Nna pono ya ka bakeng sa batsofe ke hore batsofe dibaka tsena tsa bona tse bitswang ka hore ke di-old age home di be maemong a hodimo. Ke hore maemo a lokileng haholo hobane ka nako e nngwe o ka fumana hore batsofe ba dula le batjha, batjha ba e leng hore ba sebetsa, kapa ba ntse ba kena sekolo. Mme hono ho baka hore batsofe e be e ka reng ha ba kgathallwe, ha ba shebuwe hantle empa e le hore motjha a hlokomelang motsofe o tlamehile ho ya mosebetsing, kapa sekolong. Jwale hee, ke ne ke nahana hore ho ka ba betere ha mmuso o ka nyolla maemo a di-old age home hore batsofe ba rona ba kgone ho ya dula moo, moo ba tla hlokomelehang hantle.

Taba ena ya hore Phupjane ke kgwedi ya tlhokomelo ya bophelo ya banna ha e ya behuwa hantle, kore ha e tsebahale, ha e ya totobala. Hobane le nna ke le tjena ne ke sa e tsebe, ke hona ke qala ke utlwa. Ene e bohlokwa hore banna ba tsebe hore ba itlhokomele jwang? Ba tsamaye ditleliniking, ba bone hore na ha hona dintho tse ba hlokang hore ba di nwelle treatment-e hobane ho na le mahloko nyana a mang a hlokang hore o nwe treatment-e bophelo ba hao kaofela hore o tlo dula o phetse hantle. Empa feela o tla fumana hore bo ntate ba rona tleliniking ha ba ye, ha ba rate ho ya. So taba ya hore ka June ebe ke kgwedi ya bona ya bophelo bo botle ha ya totobala, ke ne ke ka rata ha e ka totobatswa ho feta mona.

Nna ke ne ke nahana hore matsholo a bophelo ba banna a ka nkelwa dikgato tsa hore moo banna ba ratang ho ya teng ka bongata e leng di-stadium-o ha ho bana le dipapadi tsa bolo. Ho ye bathonyana mono, ba emenyana ka tafole moo ba tla kgonang hore ba ba tsebise ka yona. Hape-hape ntlha e nngwe moo ba ka yang teng moo banna ba leng ba ngata teng, ke mo ho nellwang majwala teng ditameneng. Ba kope tafolenyana moo monga tamene hore ba nne ba kene hanyane-hanyane ho banna, ba ba etse aware ka bophelo ba bona.

Letsholo la Movember Awareness Campaign le behetswe kgwedi ya November kaofela. Ke moo banna ba hodisang ditedu tsa bona ba di tlohela di le jwalo. Letsholong la ho etsa tjhelete bakeng sa bahloko ba bophetse boholo ba bo ntate prostate cancer. E behella ka thoko ho raiser di-funds bakeng sa prostate cancer e tshwarang bo ntate.

Ntlha ya e tlamehileng hore oe shebe hore o s'ka qhekellwa, ha tjhelete ya hao e kgutla e le ngata sebakeng se se kgutshwanyane. Hape-hape ntlha e nngwe o tlamehile o lekole hore motho eo a reng o kenye tjhelete ho yena, a na o na le mangolo a mo lokelang hore a sebetsane le ditjhelete tsa hao na? Ke tsona tse pedi tsa bohlokwa tseo tlamehileng ho di sheba hore o se ke wa qhekella. Ho fumana tjhelete e ngata sebakeng se se kgutshwanyane le hore na motho eo o tsetelang tjhelete ho yena o na le mangolo na?

Bo ntate ba ipata ha bana le di tlhokofetso tse jwalo bakeng sa hore ba tshaba hore setjhaba se tla ba tsheha se re, mohlomong ke ntate ya fokolang. Jwale bo mme bona hee ra e itlhahisa setjhabeng ka tse jwalo. Ha hona motho e ke mo tsebang eo kileng a fumana keletso e jwalo, kapa a leng ka tlasa tlhokofetso lapeng la hae.

Eya, e teng ntho ya mofuta o jwalo. Ke nahana lebaka ke hore batho ba bang bona bana le, hothwe bana le di-cell-e tse round, tse rono. So hothwe di-cell-e tsena tse rono di kwalla hore o s'ka fumana tshwaetso ha bonolo, and then ba bang bona ke lebaka la hore ba ka tlasa treatment ya PrEp e leng hore e tlo ba sireletsa hore ba se ke ba tshwaetswa ke HIV and AIDS.

Yona ke nnete haholo feel, empa feela le yona e ntse e se bonnete bo bokalo ba hore o ka se emare. Mohlomong o ka nna kopana le kotsi tseleng, ya ba wa betwa o bo ima. Jwale hee hape-hape tsela e nngwe e nna ke bonang e le bohlokwa ebile e le safe ke ya hore motho wa mme a tsamaye tleliniki moo a tsamaye tleliniki moo teng a ka fumanang nale, kapa a kenywa implant-e hore a se ke a ba mmeleng. Bakeng sa hore le ha o re a kopana le kotsi ya hore a hlaselwe, a betwa. Ebe ba ha emere ntle le maikemisetso.

Nna ke nahana hore di zamazama tseo tse ka mokoting di tlohellwe ka mono hobane boholo ba tsona ha o ka shebisisa, ha se batho ba mona South Africa. Ke batho ba tswang ka ntle kwana mafatsheng a kantle, ba tla mona ba tlo leka tsela ya ho phela. Jwale nna ne ke nahana hore ba tlohelwe hona ka moo, ba hle ba shwe. Ha ba tswa mono, ba iswe mahabo bona ba lo patelwa mahabo bona.

Ke tla qala ka ho dumedisa mohlomphehi pele. Ke tsebise hore na ke mang, ebe ke kena tabeng. Mme lengolong la ka ke tla re, mohlomphehi ya ratehileng. Ka Mantaha ke ne ke le teng sepetlele ke tlo batla dipidisi tsa ka jwalo ka kgwedi le kgwedi. Empa re ile ra hanelwa ho kena sepetlele moo ke batho ba ne ba eme gate-ing mono, ba ile ba hana re kena. Jwale e le ka tsela eo e ba hanneng re kena re tlotse matsatsi ao re tlamehileng hore re nwe dipidisi ka wona a chronic tsa rona. Jwale mohlomphehi ke ne ke rata hore taba ena oe nkelle hloohong ebile o lokise, ka hoo re fumane dipidisi tsa rona.

Hakalo re le batswadi ba bana, kapa re le bahlokomedi ba bana. Ha re na maikarabelo a bana ba rona ha ba le siko pela rona. Jwale hore bashemane le bona ba nke karolo, ba nke karolo ho beng bo ima ba ngwanana ke hore moshemane ha ngwanana a lo pepa mono. Moshemane a fumane mosebetsi, a tswe sekolong le yena a lo sebeletsa ngwaneno wa mo entseng.